Uma kunesiteleka samabhasi esingalindelekile kuthi ngifike emsebenzini ngesikhathi ngingasebenzisa, ngingahlela ukuthatha itekisi, i-Uber futhi noma i-Bolt ukuze ngingaphuthelwa yiskhathi sokufika emsebenzini. Ngingaqhumana nozakwethu emsebenzini noma abangani abaseduze ukuze sabelane ngemoto futhi sinciphise izindleko zokugibela, ukusebenzisa izithuthi zomphakathi ezihlukile. Uma kwenzeka ukuthi kuba njalo, ngizohamba futhi ngokuyofuna usizo kwamanye amatekisi.

Ngincamela ukuhlala phambili etekisini ngoba kunezinzuzo eziningi okokuqala kuyakhuleleka akukhona ukuthi ngihlangahlangene phakathi kwabantu abaningi, ikakhulukazi uma itekisi igcwele. Kungcono futhi ezingeni lokuphepha ngoba umuntu ophambili unomthwalo okuwowakhe imali yabagibeli futhi kungenza kube lula ukuba uhlale uphephile futhi ugweme izimo ezingezinhle. Ngalokunye uma ngihleli emuva, angibi nendawo eyanele manje phambili ngiyakwazi ukuhlala ngihlaliseke kahle ngoba angihlali nabanye abantu.

Izitimela ezintsha ezithewulwe PRASA ziphephe kakhulu ngenxa yezici ezithuthukisiwe zobuqhwepheshe nokuvikela abagibeli, izitimela ezintsha zakhiwe ngezinto ezicinile nezihlala iskhathi eside ukuqinisekisisa ukuthi azigugi kalula futhi zimelana nezingozi . Zinamasistimu anamathiselwe ukulawula isivinivini nezindlela ezivikelekile ekuhlulekeni kobuqhwepheshe, phakathi kwesitimela kunabantu bokuvikela abagibeli.

Uma ngithatha uhambo olude ngebhasi, ngithatha ukudla okulula engazi ukuthi angeke kuhluphe isisu sami ngithatha amabhiskidi nama-crackers alula awunantuthu futhi angadliwa noma ngukunini ngithathe futhi ama-apula amabhanana, amagrebhisi nepiyere kulula ukudla ngaphandle kokuncolisa. Ngiyenze futhi ne-sandwich ngithathe yona okuthi phakathi kune isinkwa, ipaloni, ushisi ngifake futhi nomayonayisi, ngithathe nosholeti obizwa ngo-snack bars igranola bars, ngithathe futhi namanzi, ngithathe nojusi kuphela.

Kubalulekile kakhulu ukuthi amabhasi ame adedele abagibeli ukuthi bathathe ikhefu uma behamba uhambo olude. Ukuphumula lokwelula imizimba, ukuhlala isikhathi eside ebhasini kungadala ukukhathala kwemisipha nokucinwa, ngakho ikhefu lisiza abagibeli ukuthi bayelule futhi bagwemwe ukungezwani komzimba. Abagibeli bayadinga ukuthatha amanzi, ukudla okulula noma ukuthenga izinto ezibalulekile abagibelile, nakuba abanye amabhasi anezindlu zangasese ngaphakathi kodwa kuyadingeka ukuthi bahlale kweny'indawo.

Ngithanda ukugibela amabhasi e-Gautrain Station Bus eGoli ngoba isiteshi lesi sinikeza izinsiza ezinhle kakhulu kubagibeli. Lokhu kusiza abantu abafuna ukuhamba kalula ngoba kunezindlela eziningi zokuhamba ezihlanganisiwe kubandakanya izitimela nezithuthi zomphakathi, kuphinde kube nesisitimu ethuthukisiwe yokuphepha enezinhlelo zokulawula eziphumelelayo futhi izindawo zokulinda zihlanzekile. Isiteshi sinezindawo zokuthenga, izindawo zokuhlala.